Ke buisane le mokganni wa bese, hore ho bohlokwa hore ha a sa a kganne lebaka le letelele, ho bohlokwa hore a ke a phomole hore a fokotse boroko le mokgathala ka hobane, ho sa phomole ho kganna sebakeng se setelele, se baka dikotsi haholo maphelong le mmileng ya rona.

Di-toll gate di nepahetse ebile ho tlameile di be teng, ka hobane di-toll gate di fokotsa dikotsi tse phahameng mebileng ya rona, ebile di-toll gate ke tsona tse kgonang ho lokisa dimmila tsa rona ka tjhelete eo e patalwang di-toll gate-ing. Di bohlokwa haholo di-toll gate ka hobane di ya thusa haholo ka tsa ditjhelete.

Ke eme robotong, ke bone tsohle tse etsahetseng, ke bone ha koloi e ne e tjhaisa motho pelaka. Ke bile ka letsetsa, ba le fapa la di-ambulance, ho ba tsebisa ka kotsi e ka ba ka letsetsa le maponesa ka ba fa nomoro le seterata moo ho etsahetseng kotsi teng. Ka potlako ba fihlile ka nako, ba pholosa motho ya neng a tjhaisitswe ke koloi.

Seo se ke ile sa ntlhahela ne ke ya Kapa, ha ne se se ntlhahela. Ke ile ka utlwa bohloko, ka nahana hore ha ka tlameha ho palama sefofane, ka nahana hore ke ka hobane ke le ditshila moyeng, empa ka mora hore ba nhlalosetse hantle hore ke ka hobaneng sefofane se le ka mora nako, le hore ke mabapi le tsa boemo ba lehodimo, ke ile ka utlwisisa.

Nkile ka bona, ho e ngwe ya di-Uber e ne e le mall-ong ha ne a tlo lata motho, hanghang ba ditekesi ba mmona hei! ebile bohloko empa e ya tshehisa. Motho wa Uber o ile a theoha Uber-eng, koloing a se ka matha ha kanakana ya potla, le potlapotla a ska matha motho, ke ha le mokgutshwane ka tseleng hei ha re ya tsheha ha re ya tsheha.